Kulapho khona ngingacabanga ukugunda khona cause kuleli lizwe lami la engihlala khona, abantu abaningi nje bayaliyeka utshani buzikhulele nje. Kulapho khona ngazi khona ukuthi lapho ngingazenzela imali uma ngiziphathele umshini nje. Wonke umuntu uzakhona ukungisapota nje ngehlise nemali ukuze bakhone ukungisapota beze bonke.

Kulapho khona yonke into nje esetshenziswa abafundi kumele esigabeni esisodwa, ngoba angeke ukwazi ukuthi omunye umuntu akamufuni angayenzani ezintweni zabafundi. Kulapho khona kwamele nje kuhlezi kuqwaphele nje ezintweni eziza kubafundi.

Ukuhlanganyela kwezemidlalo nokumthelela kanjani ukumthuthukiseni kwemikhuba nemipilo engenhla yokuphila kwakho? Uyihlela kahle ngoba kwezemidlalo akunamthelela omkhulu kakhulu, ngoba wonke umuntu ubhekane nezinto zakhe.

Uma uhlulwa umdlalo phambi kwabangani bakho, umthelela omubi kakhulu loyo. Kulapho khona uzuza nje ukuthola abangani ngoba uhlulwa imidlalo, ukuze nje uthole abangani kumele nje imidlalo nje uyazi yonke, kulapho khona ukhona ukuthola abangani, nakhona abangani abahle.

Abalulekile kakhulu ngoba uma kungayenzeka esinye isigameko noma kwayenzeka enye into, yibo yibona abantu abazokhona ukusiza or babone ngesikhathi sisasekhona ukuze bakhone ukuthatha umfundi bamuyise esibhedlela ukuze akhone ukuthola usizo.

Singabantu asifani and asicabangi ngokufana, kukhona abanye abantu abazakutshela ukuthi ukusebenzela omunye umlungu ukuvuka ekuseni, cha bona akubasebenzeli, kodwa ukuzenzela nje ngezandla yikhona nje okumsebenzelayo, kodwa kukhona abanye abakutshela ukuthi bona ukuvuka ekuseni kuyamsebenzela kuyakufaka ukudla endlini. Angeke kufane nokuhlala ekhaya.

Kulapho khona ukuthi ezinye iy'kole kumele zifake zonke izinhlelo zokudlala. Ingaba ukudlala ibhola, ingaba ukudlala i-boxing. Okuningi nje okuwumdlalo, kulapho khona kuzokhonakala ukuthi kutholakale abafundi ukuthi bayaphumelela, kodwa nje ey'ncwadini abaphumeleli, baphumelela nje emidlalweni.

Epaki ibona wubona mbono omuhle kakhulu ngoba kulapho khona uzothola izingane zidlala ngokuhlukahlukene ngoba epaki kulapho khona ukhona ukuthola umqondo ohluzekile, ukucabanga kahle. Uthola izingane ezinye, uthola iminingi nje imidlalo etholakalayo epaki.

Omunye umuntu angakutshela ukuthi ukuze athole isikhathi sokuzilibazisa. Kulapho khona angaya kude nje, azihambele nje eziyele ey'ntabeni. Kulapho khona akhona ukuthula. Uthola ukuthula, kulapho khona ukuthola umoya, like ukhone ukukhuluma nje eyi-one nje aphinde aziphendule kuphinde nje kube raydi nje kuye nje ukuzihambela nje into ekahle eraydi kuye nje.

Uma ungumzali ohloniphekile futhi ocabanga kahle njengomzali, kumele wazi ukuthi yonke ingane kuzohlezi kuyingane yakho nanoma kungasiyona igazi lakho. Uma kuvela isigameko esimanje, futhi ebholweni kulapho khona kumele nje uzehlise njengomzali mntwana uraydi. Kulapho khona ubuze omunye ukuthi uraydi chawulanani ngezandla ukubonisa ukuthi le nto eyenzakele umdlalo, ukuyidlulisa. Kulapho nje ukucabanga njengomzali lapho.

Enye into mina engazifundisa yona iyi-one, umngani kungaba umngani kodwa uma kuza ezintweni zezifundo, angeke uphumelele nomngani wakho. Umngani wakho uye ozophumelela, noma hhuwe wena ungeke uphumelele. Enye into engazifundisa yona, kodwa nje kumele uzitshele into eyi-one ukuthi, nanoma ungaphumelelanga koda usanesikhathi uzakhona ukuphumelela nawe.

Yebo, mina enye into yokuzijabulisa iyodwa nje empilweni, ukuziphuzela nje kulapho nje ngithola injabulo, nokuthula, nokuphefumula nje empilweni. Kulapho khona ngikhona ukukhohlwa yizo zonke iy'nkinga zami, ziyashabalala. Ngikhohlwe yikho konke engibhekane nakho, ngivele nje ngicabange okude nje nokujabula nje qha.